Motho wa ka wa tseba ne ke bua le motswalle wa ka ka video call-e hoseng hwa kajeno. Jwale ha ntse ke re ke lebelletse ke hlokomela hore motho eo o sebakeng se ke se tsebang sa motjheko. Jwale ne ke moromelletse le tjhelete ya senomaphodi, ke ikutlwa ke le kare ke phoqehile haholo. Mara ka nako engwe ke thabile hobane ke ne ke thabetse le ho mo bona le ho bona sefahleho sa hae. Ke motswalle wa ka eo ke a morata mara ke ikutlwa maikutlo a ka hantle a sa kopane kapo a sa tsamaisane le nna hantle. Ka mora hore re ke ke tlohelle phone le yena ke kwale phone ya ka.

Batho ba bangata ha ba sa reka di-magazine jwalo ka nna. Nna ke qetelletse ho reka magazine ke sale o monyane, jwale se re sebedisa dintho tsa mona di founung. Re bala di ntho di founung jwalo ka bo Google. Re bale magazine teng mona di social media-eng marang-rang a di social media. Dintho tsohle re di thola moo di le teng. Jwale ha o sa hlokeha hore motho o reke magazine o boloka tjhelete. Hobane ho na le tse ding marang-rang mona tseo kgonang ho di fihlela mahala o sena le yona data.

Router ke tsela e nngwe ya ho thola ya ho thola data ka tsela ya wireless. Jwale o kgona ho e assess-a jwalo ka tsela ya Wi-Fi. E thusa ka ho boloka le ho tshireletsa hore o boloke tjhelete ya ho reka data nako le nako mona di-shop-ong. O kgona ho e thola ka tsela ya Wi-Fi ka tlung. Moo o ka kgonang ho le ho hokela di-phone tse kabang leshome ho yona router eo. Oe patalla ka kgwedi le kgwedi, kapo o ka kgona ho patala selemo kaofela. Ho ya ka wena seo o ka thabelang hore ekaba ka teng.

Metjha e mengata e ke sebedisang setjhabeng. Jwalo ka marangrang e kang di-WhatsApp-o, YouTube-o, Facebook ke yona thatohatsi ya ka tseo. Hobane ke kgona ho bala ditaba ho tsona, ke thole ditaba. Ke kgone ho tseba ho etsahalang lefatshe ka bophara ka ba ka la tsona ntho tseo.

Ha ke kgone ho patala sekoloto saka sa kontraka ya di data bundle. Ha se hobaneng ke rate mara empa ke ka baka la hore ha ke sebetse ha kena mosebetsi. Jwale nthwe nka e hlokang ho emela di rights tsa ka. Le ho ya jwalo ka ditokelo tsa ka, nka hloka hore ba dumellane le nna ho patala hanyane hanyane. Hobane hakena tjhelete ya hore nka patala contract ena ka tjhelete e felletseng.

Ditshebeletso tsa phaello di fana ka dikahare tsa mose ho mawatle ho feta tsa rona mona hae. Ho ya ka mo bona wa ka seo ha se a loka hobane rona rele setjhaba sa Afrika Borwa ree motlotlo ka setso sa rona le ho latela moetlo wa rona mo. Jwalo ka ha le mefuta, futa le merabe e fapaneng ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa.

Babadi ba lokela ho surf-a le ho qoba ditaba tse seng tsa nnete. Ka ho latela mehlodi wa ditaba e tshepahalang mona Afrika Borwa. O mong wa mohlodi e tshepahalang mona Afrika Borwa wa ditaba ke SABC News.

Ho batjha kaofela ke le kgothaletsa hore le be teng kamanong e na ya projeke e tla fitlang ya di-Wi-Fi. Ke le kgothalletsa hape le ikamanye le yona projeke e na, hore letlo kgona ho thuseha bakeng sa Wi-Fi ya mahala eo mmuso a le tshepisang ho le kenyetsa yona.

Molekane waka ke bona hore kgweding ena ha keno kgona ho reka data. Hobane ke bona data e se nyolohile haholo hoo ke bonang le nna pokothong ke satlo kgona hore nka e reka kgwedi le kgwedi.

Dintho tse etsang re dule re le di marangrang jwalo ka a di-social media. Jwalo ka di WhatsApp, Facebook le tse ding tse ngata. Ke ho latela le ho tseba di ntho tse etsahalang lefatsheng. Le hona le ho shebana le mesebetsi le di ntho tse ding tse amang dithuto mona Afrika Borwa. Ho dula marangrang jwalo ka di-social media, a jwalo ka bo di Facebook, di-YouTube. Tse ding di ya thusa le ka bo di ntho tsa sekolo. Le ho na le ho fana le ka tsebo ka hare ho naha ya rona.

Marangrang e ke a sebedisang ha sebetse ha ho sena motlakase. Jwale ke hloka seo se ka nthusang hore ha motlakase o le siyo, ke kgone ho sebedisa marangrang. Jwalo ka di-battery, ho boloka motlakase kapo di-solar.

Dipontsho tsa ha jwale ha di sa tshwana le dipontsho tsa kgale moo ho no bapatswa setso le ho ruta le ho bontsha batjha tsela tse lokileng tsa kgale kgale. Dipontsho tsa ha jwale tsona di ruta batjha ysela tse tswileng di ntho tse tswileng tseleng jwalo ka ho sebedisa di thethefatse, ho utswa le tse ding tse ngata.